Hi mavonelo ya mina mina ni vona onge vateki va mahungu va kandziyisa mahlevo mayelana na vanhu lava nga duma hikuva, va swi tiva leswaku loko va ta tsala hi vanhu va ku duma hinkwavo vanhu va ta lava ku tiva, kumbe evanhu va ta tsakela ku tiva etimhaka ta vanhu lava va nga duma. Hikokwalaho va tirhisa ka va vanhu lava nga duma leswaku va tsala mahungu hi vona. Nakambe va tiva leswaku timhaka ta famba hi xihatla lexikulu hikuva vanhu lava va tiveka e misava hinkwayo.

Ku tumbuluxa ethekinoloji swi endla leswaku vanhu hinkwavo vutomi bya vona byi va lebyi byi hanyekaka hi ndlela leyi ya kahle. Hikuva thekinoloji yi rhangile emahlweni ngopfu ku tlula eminkarhi liya ya khale, naswona yi endla vutomi leswaku byi hanyeka hi ndlela leyo rhelela. Ku fana na le swikolweni vana va kota ku dyondza kahle, va dyondza hi ndlela leyo hlawuleka. Naswona thekinoloji yi endla swilo swi olova swinene.

Tanihi loko ni ri muntshwa ni nga seketela enhlokomhaka ya bindzu, hikuva na mina ni nga kuma ni dyondzise leswaku ebindzu ri sungurisiwa ku yini ene naswona enkoka ra ku va na bindzu i yini. Naswona ni nga dyondza na tindlela ta ku tala ta ku fambisa ebindzu ra mina ni kuma makhasimende lawo tala.

Eya ni vona onge a ti ta va swi ta va na .

Mina ni vona onge a swi hambananga, ku xanisiwa i ku xanisiwa. A ku na ku xanisiwa ka kanqcono kumbe ku xanisiwa ka ku tika. Ku xanisiwa ku vava swinene. Nakona loko u xanisiwa hi khomphyuta, swi vava hi ku u vona hi vanhu hinkwavo. Na vanhu va le matikweni ya le kule va kota ku swi vona leswaku u xanisiwile kambe nakona swi nga tlhela swi ku pfuna leswaku u kuma muxanisi wa wena hi ndlela ya xihatla. Hikuva un'wana na un'wana i ta kota ku share-ra information leyi leswaku u ta kota ku pfuniwa.

Swiphiqo leswi swi nga hangalasaka mahungu swa le ka social media i ku, u nga kumeka u xanisiwa eka social media hi timhaka to hambanahambana. Va nga ku xanisa hikokwalaho ka xikhumba xa wena kumbe va ku xanisa hi swilo swo karhi leswi endlekaka evuton'wini bya wena. Kambe swiphiqo leswikulu i ku, va nga ha ku xanisa hi swa masangu va tlhela va papalata eti-picture kumbe enkandziyisi wa vhidiyo lowu nga endlaka leswaku i tshoveka emoyeni.

Loko a ndzi fambisa phephahungu ra vaaki a ni nga ta hleva, a ni nga ta katsa swiyenge leswo hleva. Swi tele swilo leswi a ni ta swi katsa, ku fana na mabindzu na fashion. A ni ta katsa swilo leswi seketelaka evantshwa leswaku va humelela na leswaku va humelerisa milorho ya vona. Swi tele swilo leswi nga ta swi swi nga ta .

E network leyi yi xavisaka e data yo antswa masiku lawa i Telkom. Telkom yi khoma e data leyi nga na ntikelo, naswona loko u lava ku tikumela e data ya wena u dial-a star one two three hash, u ya eka . Va khome data leyi yi nga na ntikelo swinene.

A ni ta endla sure leswaku before timhaka kumbe phepha ri papalatiwa, ni rhanga ni cheka ni vona leswaku a ku kandziyisiwanga eswilo leswi nga ta khumbaka vaaki hi ndlela yo karhi. Hikuva vaaki hi vona lava seketelaka ebindzu leri va timagazini. Naswona a swi tshamisekanga ku ri u fambisa mahungu lama ka ma nga xiximi vaaki.

Mina ndzi vona onge swikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI leswaku vana lavo tala lava va va nga na xiphiqo hi leswo hlaya kumbe ku kuma vulavisisi hi mhaka yo karhi, va ta kota ku ku hatla va yi kuma. Naswona swi lava va byela evadyondzi leswaku e AI a swi bohi ku u yi tirhisa hi minkarhi hinkwayo, u yi tirhisa loko u lava ku twisisa hi swilo swo karhi leswi u nga swi twisiseki.

Mina ndzi vona onge swi lulamile ku ri u hakela mali yo tala leswaku u dyondza eka inthanete, hikuva u dyondza u karhi u lo titshamela endlwini ya wena. Naswona u dyondza hi nkarhi lowu u lavaka. Ni vona swi tshamisekile swinene hikuva, naswona swa ku pfuna. Na loko u hakela e mali ya wena, u hakela u ku u kuma e mpfuneto wo karhi hi swilo leswi a wu swi lava nkarhi wun'wana na wun'wana.

Data leyi ti-app ti yi hlengeletaka yi tele ngopfu, yi nga fana na swilo swa ku fana na ti-CV-na, a swa ku fana na swinepe, na minkandziyiso ya tivhidiyo. Naswona swivilelo mayelana na nhlengeleto wa vuhlayiseki bya data i ku, ni nga kuma leswaku ku papalata teke i swilo leswi u nga swi hlayisa swo fana na swilo swa wena swa nkoka leswi vanhu a faneleke va nga swi voni. Ku fana na ID buku ya wena kumbe e nkandziyiso wa ti-photo.

E Wi-Fi ya mani na mani na Wi-Fi ya phurayivhete hi tlhelo ra rivilo i ku, leyi ya mani na mani yi khoneketa hi rivilo ra le hansi hikuva, vanhu va ku tala va va va va khoneketile kumbe va va va ri ku yi tirhiseni. So nakambe ya phurayivhete rivilo ra ku na ra le henhla hikuva, yi tirhisa hi ndyangu wa wena kumbe yi tirhisa hi wena wexe. Na loko u tirhisa yi va ni rivilo ra le henhla swinene.

Tinhlokomhaka leti vanhu va va le ku buleni hi tona eka swihangalasamahungu i nhlokomhaka ya ku yimba ka vaxinuna emakaya hikuva ku fike e n'hweti liya ya ku yimba ka vaxinuna.

Ntsengo wa data wu khumba vanhu hi tindlela letikulu swinene hikuva van'wani a va tirhi naswona e data ya durha.

Swi na nkoka ku e data ya ti-cellphone yi xaveka kun'wana na kun'wana hikuva a yi nge cost-eki ngopfu loko hi ya xava data loko u kuma leswaku data ri xaviwa evhengeleni ntsena swi ta ku charger eka taxi kumbe loko i famba hi minenge u kuma swa ku i famba e nkarhi wo leha se loko ku xavisa un'wana na un'wana ndzi vona swi ta endla vutomi byi va simple.

Hina mihlovo yo tala swinene ya tinsimu la Afrika-Dzonga naswona mina ni rhandza e nsimu wa Gospel hikuva e meseji lowu nga laha ka tinghoma leti wa chavelelana naswona wu endla munhu a titwa a ri na ku tshemba leswaku swi ta lungha swilo.

Swi olovise e vutomi bya vanhu lava nga le kule na vukorhokeri hi ndlela leyo hlamarisa swinene hikuva na vona va kota leswaku va va nga ti rejistara hi tifoni va kota ku dyondza swilo swo tala van'wani va kota ku register na le swikolweni va kota ku dyondza.

Hi dyondza swilo swo tala ngopfu eka TikTok hikuva un'wani na un'wani i ti akela e content ya yena kambe van'wani va hi dyondzisa hi ku sweka van'wani va hi dyondzisa hi swa rihanyo van'wani va hi dyondzisa hi swa ta swa vurimi hikokwalaho ni ngo hi dyondza swilo swo tala.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa e data yo tala i ku i nga kota ku i restrict e data ya wena leswaku va yi nga tirhisi ti-app letin'wani loko i karhi i tirhisa letin'wana naswona i nga turn on data saver ya wena.

A swi ta pfuna swinene hikuva na vadyuhari na vona a va ta kota ku tirhisa tinqingho kambe na munhu un'wana na un'wana a ta kota ku tirhisa na ku twisisa leswi lavekaka eriqinghweni va nga kumanga mpfuneto wa munhu un'wani.

Ku tirhisa WhatsApp ku rhumela e hungu swi na mbuyelo lowunene hikuva wa swi kota leswaku i nga khuluma na munhu a karhi a ri kule naswona i tlhela i mi rhumela swinepe na swin'wana na swin'wana.

He munghana loko i karhi i tirhisa e Wi-Fi leyi ya mani na mani ndzi komba i kombela i hlayisa e vuxokoxoko bya wena hikuva vanhu va nga swi kota ku va fikelela vuxokoxoko bya wena loko u nga byi hlayisi vuxokoxoko byo fana na ku loga in eka tiakhawunti ta wena ta le bank va nga kota ku vona e password ya wena.

Eya tinsimu ta manguva lawa ti hambanile swinene na tinsimu letiya ta khale hikuva eka tinsimu letiya ta khale a va kota ku hi hlohlotelo swinene hi ku endla e swilo swa kahle naswona a ti dyondzisa swo tala hi vutomi kambe tinsimu ta manguva lwa va ti endlela leswaku vanhu va tiphina va tlhela va jayivha ntsena a ta ha ri na meseji lowu wo tlhontlha kumbe lowo ntlhontlhetela evuton'wini bya hina leswaku hi endla swilo leswinene mina ni vona onge tinsimu letiya ta khale hi tona leti a ti kota ku hi aka tanihi vantshwa.

Swi nga onha e moya wo dyondza wa munhu hikuva i ta heta e nkarhi wa wena swinene i karhi i bukhelele swinavetiso swi ku endla i nga ha vi na ku navela ku dyondza i navela ku bukhela swinavetiso leswiya hikuva swinavetiso swi koka rinoko hi ndlela leyo hlamarisa swinene.

E mhaka yo xavisa hi ku tirhisa Facebook na TikTok yi pfuna swinene hikuva e vantshwa va ku tala va swi tirhisa naswona hi laha u ti kumelaka makhasimende ya wena lawo tala ene naswona swi ku pfumela leswaku i navetisa swinene naswona a va ku menteli e nkarhi wo navetisa i navetisa e nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u wu lavaka.

Swipfuno swa Wi-Fi ya mani na mani i ku i kota ku yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana loyi i lavaka hi wona naswona i kota ku tirhisa e swilo hinkwaswo leswi lavaka inthanete nakambe swi nga tlhela swi va na ntlhontlho wo biha eka vanhu hikuva vanhu va nga swi kota ku va kuma vuxokoxoko bya wena eka ka ka Wi-Fi liya ya mahala.

Eya mina ndzi vona onge ku cheriwa ka data na pulani ya data swo fana a swi hambananga ndhawu.

Eya nkoka wo va na xo titshega hi xona loko ku nga ri na gezi i ku va i kota ku va endla swilo swa wena naswona loko vonaku i munhu loyi a tirhelaka endlwini i kota ku tlhela i va i kota ku tirha hambi ku nga ri na gezi.

Mahungu lama ma kandziyisiweke ma nga hanya kahle emisaveni ya digital leyi fambaka hi rivilo hikuva swa fambisana.

Loko i rivele password ya wena kumbe u nga swi koti ku nghena swi ta lava i ya eka forgot password ku i ta kota ku retriev-a e password ya wena.

Mina u vuhlohloteri lebyi nga byi hlawulaka i ku va ndzi nga dyondzisa evantshwa hi mental health hikuva vantshwa va ku tala va tshikeleriwa emiehleketweni hi kutani loko va ndzi vona ni dyondzisa hi ku tshikeleriwa emiehleketweni va ta swi vona leswaku i swilo swa ntiyiso a ko va swilo swa ku papalata mahungu hikuva i swilo leswi humelelaka un'wana na un'wana la South Africa.

Minjhani eka mi yingiseli emakaya ndzi laha eximoyeni ku ta mi tivisa hi ndzindzakhombo leyi hi nga ta va ka kona hikuva ha swi tiva leswaku maxelo ya hina va cincacinca a ndzi lava ku ta mi tivisa leswaku maxelo ya hina ma ta va ma bihile swinene ndzi ta kombela leswaku mi rhurhela mi ya eka tindhawu tin'wani leti mi nga ta kotaka ku hlayiseka.

Swi tele swilo leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena le ra le nyongeni hi ku tirhisa data i nga ti kota ku nghenela eka social media i ku khela i swilo swo tala kumbe i tlhela i kota ku dyondza naswona wa kota ku endla eriqingho i khuluma na vanhu.

Eka n'wina vanhu lavakulu na n'wina lavatsongo ndzi kombela e nseketelo wa n'wina tanihiloko mi swi tiva leswaku i ririmi ra xitsonga a ri dumanga swinene se ni ndzi kombela e nhlohlotelo wa n'wina leswaku ndzi ta kota eku kurisa e ririmi ra xitsonga leswaku vanhu va ku tala va ta kota ku ri tiva va tlhela va kota na ku ri understand-a.

E-e, ndzi vona onge vatirhi a va nge engeteli i mali yo tlula ekhampani hikuva khampani yi va yi hakerile mali yo tala swinene.

Eswihlovo leswi tshembekaka ni nga swi vona hi ku ndzi ta rhanga ndzi xiyisisa leswaku swo humelela hikanene kumbe hikuva swilo leswi swa ku va vanhu va ti kandziyisetela va lava ku seketela vanhu ku va swi endla kumbe njhani ndzi nga lava ku lava vuxokoxoko ku sungula.

U nga ringanyeta xitori xa mahungu kumbe xitsundzuxo eka vahlaleri hi ku ya eka ti social media platforms hikuva e vanhu vo tala va tirhisa social media ku papalata emahungu.

Emfumo wu nga pfuna swinene ku vanhu va nga kotaka ku fikelela e swilo leswi na vona hikuva va va na ti program leti va kotaka ku funder e vanhu va va nyiketa e swilo leswi va nga kotaka ku switirhisiwa swo fana na ti smartphones na ti-Wi-Fi.

Eya mahungu lama kandziyisiweke ma fanele ku antswa eka nxopaxopo na ku vulavula hi switori ku tlula tipulatifomo ta digital.

Ku katsa vanhu hinkwavo eka xidijitali swi nga herisa vusweti swinene hikuva xidigitali xi endla e vutomi byi va ngcono naswona un'wana na un'wana a ta vona leswaku i ti endlela yini loko a va se a pfunile hi xidijitali.

Xivangelo xin'wani lexi endlaka leswaku e data ri nga tshami ri hela hi xihatla i ku va i nga restrict-anga e foni ya wena leswaku yi nga tirhisi ti app tin'wani loko i nga nghenanga ka tona kambe loko u nga restrict-angi ti app leti ti kota eku dya e data hambi ku nga nghenanga eka tona.

Loko data ra wena ri tshamela ku hela nkarhi na nkarhi swi lava i restrict-a a background leswaku e data ri famba ntsena loko u va u tirhisa xexo kumbe u nghena ka eka app yeleyo.